lxhala yimincili leli lenziwa ukuba ufuna izinto zihamba ngokwendlela lixhala lokude ube kule ndawo unqwenelela uba kuyo.

Ndithi umntu makazibeke ezinyaweni zaloo mntu okanye naye azibeke kwimeko yokuba aze angahamba ayofumana umsebenzi kwenye indawo aze adibane nomntu amthandayo, xa efuna ke ngoku umthatha amenze umfazi, ucinga uba abanye abantu bazawuthini ngaye? Ingaba ilungile na loo nto kuba kaloku singabantu nje siyafana.

Inako ukutshintsha abantu bangahlohlesakhe, bantu bahoya izinto ezinxulumene kakhulu kunabo, iinto ezithanda uba kude kubo baye bangazihoyi kakhulu okanye angaziniki yona intliziyo ebafuneke bazinike yona.

Ewe, ukubaluleka kwendima yakhe kaloku lo mntu ngulo uhamba ekhangelana nemfuyo, nguye oye azazi iindawo ke imfuyo ebonwa kuzo kaloku kuba engumntu ozulayo, ohamba edlala. Uye kanti abaluleke ngohlobo loba kuye kusetyenziswe yena xa kufuneka kukhangelwe imfuyo.

Akukho nto ingako efunekayo zizandla zakho nezinto zosebenza, eyona izixhobo ezibalulekileyo zizandla zakho.

Makamkhuthaze ukuba after athi afunde ukuba ngamabali anomnceda apha ebomini, amabali aneemfundiso ezithile, angamnceda uba afunde nayo na, naye umzali.

Ndingambuza ukuba le nto yokuthwala eyona nto eyenzelwe yona yintoni? Yintoni le inzima ekuthetheni nomntu, nithandane? Yintoni xa umntu ethande umntu engakwazi ukuzithethela, angathethi nabantu bakokwabo bahamba bayomthethelela? Eyona nto, eyona nto le iyenzelwe yona yintoni?

Ziimpahla ezinintsi ezinxitywayo ezitshintshatshintshwayo, kukumema ke abantu abanintsi abanye ke angananantsika, anganabudlelwane obubheke phi nabo.

Ewe, unqaba kweeteksi yeyona ikhe yandifumana. Andinalo uhlobo lokuba zindinceda kanjani but ke ndaye ke ndalinda kwade kwaba lisuku elilandelayo kuba ndide uba ndiyakwazi ubuyela ekhayeni ngenxa yokuba ndiswele iinto zohamba.

Ibalulekile nokwazi ulwimi lakho ngokugqibeleleyo, loo nto ke ingaze nayo ikuncede ekufumaneni imisebenzi yokuguqula for abantu abangakwaziyo ukuthetha isiNtu xa usazi ke isiNgesi kuyenza kube lula, uphinde ube kanti uwazi nelwimi lakho eli lenkobe.

Ndicinga uba ziyadibana, ubuKristu nesiNtu ziyadibana kuba kaloku yonke into ibuyela back kuba ihlabathi lelikaYehova nenzaliseko yalo, yonke ke ngoku into eyenzekayo emhlabeni yenzeka yaziwa kuba nguYehova owenze umhlaba. Loo nto ke ithi uba zonke izinto ezenzekayo emhlabeni okanye iinkolo ezikhoyo ikwazezikaYehova nazo.

Kubaluleke kakhulu uhlobo lokugcina imali, luhlobo lokugcina imali nokuzigcina ke umntu esebenza, atye ke nokutya akunikwa ngumhlaba wakhe kubaluleke kakhulu.

Kukuzibandakanya kwizinto ezenzeka kwimihla yangoku, izinto ezithandwa ngabantu iikhava zeefowuni kwenziwe ke izinto ezizawuba ziikhava zeefowuni, ziphinde ke zenze neempahla enxitywayo ngabantu, zifakwe zenze imihombiso iimpahla ezinxitywayo ngabantu kunye nezihlangu.

Umntu ongumama onomntwana yena kufuneka ethwele, ongenaye noba akanokuthwala. Umntu ongumama otshatileyo yena onomntwana uye anxibe xa enxibe umbhaco into ekuthiwa yincebetha kodwa ke umntu angatshatanga anamntana akanayo, akabi nayo incebetha xa inxiba.

Ukuba abafundele amabali, abanike iincwadi zesiNtu angathatha ke neBhayibhile kuba yenye yeencwadi ezilula ukukufunda, afundise iBhayibhile okanye ke qho ke xa kufuneke kufike ixesha leholide abathathe abantwana abase ezilalini.